Rena le dipapadi tse ngata tsa boto kapa tsona tsa dikarete. Papadi tse ke di tsebang tsa boto ke monopoly, scrabble, chess-e, le morabaraba. E nngwe tsa dikarete ke tseba poker, ke tseba black jack-e, ke tseba . Nna ntho e ke ka e bapalang papading tsa boto ke morabaraba hoba ke papadi ya botjhaba eo re hotseng e bapalwa ka pela rona, mme e ke sa nahaneng hore e ka re hlola re le batho.

Ntho e ke ratang ho e etsa ha kena le nako, ke ho bala. Ke rata ho bala dibuka tse sa bueng dintho tsa nnete hobane hangata di nruta senyesemane ebile di tlisa, ke be le tjantjello ho ntho e itseng. E etsa kelello ya ka e sebetse haholo, mme e dula e nketsa hore ke lokise vocabulary ya ka puong ena ya senyesemane. Le hore ke bua jwang le hore ke bala jwang?

Setswalle seo ke se ahileng sehlopheng sa papadi ya thatohatsi ya ka, se ile sa nthusa hore se ntjwetse mo ke fokolang teng le mo nka tisang teng. Se kgona ho nthusa ha ke papading enana. Ebile sa kgona ho nthusa hore ke je dijo tse loketseng hore ke se ke ka ithola ke nonne haholo hore ke ka bapala papadi ena ya thatohatsi ya ka. Motswalle ona wa ka ona wa nthusa ka nako tsohle. Le ha ho bata ke sa tla le diaparo, o tla be a nkadima top-o hore ke apare.

Ke kene sehlopheng sena se seholo se tlo emela naha. Ke tlo dula ke matha, ke ikwetlisa hore ke be le matla a maholo ebile ke be fit-e. Ke tlo ja dijo tse loketseng mmele wa ka jwalo ka ditholwana le meroho. Ha qeta ke tlo dula ke le teng ha ba ikwetlisa, eleng ka sehlopha sa rona sa sekolo hore ke kgone ho kgethuwa.

Mme, ke kopa o kgutlise dibapadiswa tsa ka hobane hangata ha ke bapale, ke be ke bapala sport-o sa founung. Ke tla beha, ke tla shebana le dibuka tsa ka tsa sekolo mme ke etse ntho tsena tsa ka ha ke thola kgefutso. Ke ao kopa motswadi wa ka hle! Ke tla obontsha tjantjelo e kgolo haholo dibukeng tsa ka tsa sekolo ho tloha kajeno.

Motjha a bapalang bolo o kgona ho bana le matla a ho a tshebedisano mmoho le a puo. Hobane ba sebetsa le batho ba sehlopha ho tswellisa pele goal e tshwanang. Hape ba kgona hoba disciplined ebile ba kgona ho tshwara nako. Ba kgona ho balance-a practice ho bapala di-game le maikarabelo a mang. Hape ba kgona ho bana le tjantjello le ho tshwarella hobane ka le leng ba lemala ebile ba etsa ntho eo. Hape ba kgona hoba healthy, ba kgona hoba hantle mmeleng hobane ba exercise-a kgafetsa-kgafetsa. Motjha ya sa bapaleng bolo ka leleng, o kgona ho ithuta a le mong ebile o kgona ho bala le ho ngola. Ntho tse ding tse ngata tse sa hlokeng papadi kapa ho sebedisa mmele ka thata. Tsohle di ka etsa motho a be hantle.

Papadi e bapalwang naheng tse kantle empa e sa bapale Afrika Borwa, ke hockey. Hore re e tlise Afrika Borwa ke ka ha re ka aha di-stadium tse ka bapallwang ho yona. Ntle le moo re ke sebe le yona.

Ho kwetlisa ha o wa hatiswa jwalo ka dipapadi. Mme ha ke nahane ele ntho e ka fetolwang hobane ha re ka bontsha ka mokgo re ikwetlisang di-team-e tse ding kapa dipapadi tse ding. Bahanyetsi ba bona ba tlo kgona ho hutswa tsela e ba kwetlisang ka teng, ba sebedise hoo matleng a bona.

Tla hoba sehlopheng sa Fifa. Ho qala sehlopha sena, re tlameha hoba le disebediswa tse loketseng jwalo ka di-joystick-e, re practice-e, haholo, re be hlwahlwa ka papadi ena ya rona. Mme hore papadi ya ona e atlehe, re tlameha hore na re ikwetlise haholoholo, re behe nako re ntse re etsa nthwen hangata.

Kelello ya motho a dulang a ikwetlisitse e dula ele tjhatsi. Ha a kgathale ha a tsa rutwa ka class-eng. O dula ana le boitjantjello ebile ana le matla. Motho a ikwetlisang e se ha bonolo moo a lebalang dintho ebile e se ha bonolo a kulang.